Ndingaziva ndibuhlungu kuba into ethethwa kukuba le datha bendiyithengile andiyisebenziselanga into ebendiyithengele yona kwaye loo nto ingandenza ndizive ndibuhlungu kwaye ndibudideka. Isizathu sokuba, okokuqala, kumke imali. Okwesibini, le nto bendiza kuyenza ngale datha andisayenzanga ngenxa yexesha.

Idatha endiyisebenzisayo ngosuku oluqhelekileyo ixhomekeka kumsebenzi endiwenzayo kunye nemfuno yam ngaloo mzuzu. Ngokomzekelo, ndinokusebenzisa idatha encinane nje xa ndifunda okanye ndibhala imiyalezo emifutshane kodwa ndinokusebenzisa idatha enintsi xa ndijonga iividiyo, ndikhuphela iifayili ezinkulu okanye ndisebenzisa iinkonzo ezifunwa yi-intanethi ngamandla. Idatha endiyisebenzisayo ngokubanzi inokuba phakathi kwe-five hundred MB ukuya kwi-two GB ngosuku.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ngengozi ndingalindelanga. Ndathatha amanyathelo okuba ndijonge ukuba yintoni le igqiba idatha yam ngesantya esingaka. Emveni kokuba ndifumaniselekile, ndathatha amanyathelo okuba ndiyosebenzisa idatha eyayikufuphi nekhampani eyayisekhaya. Oku kundifundise ukuba ndihlale ndijonge isixa sadatha endinaso, ndilungiselele kwangaphambili ukuthenga idatha engaphezulu okanye ndisebenzise iindlela ezingadli idatha ezinintsi xa ndingaphantsi. Ngamava la, ndiphumelele ngakumbi ekulawuleni idatha yam kwaye ndinciphisa amathuba okuphinda ndiphelelwe yidatha ngengozi.

Ndihlale ndiyijongile ibhalansi yam yedatha rhoqo, mhlawumbi kanye okanye kabini ngemini, kuxhomekeka ekubeni ndiyisebenzisa kangakanani ngaloo mini. Isizathu kukuba ndifuna ukuqinisekisa ukuba ndinayo idatha eyaneleyo ukuze ndingaphazamiseki xa ndisebenzisa i-intanethi, ingakumbi xa ndisemsebenzini okanye ndisemxhololweni obalulekileyo. Ukuyijonga rhoqo kundinceda ndikwazi ukulawula ukusetyenziswa, ukusetyenziswa kwam, ndithintele ii-apps ezidla kakhulu idatha kwaye ndicwangcise ukuthenga enye ngaphambi kokuba iphele. Ngale ndlela andiphazamiseki okanye ndingene kwimeko yokuphelelwa yidatha ndingalindelanga.

Andicingi ukuba yonele kuba kaloku imisebenzi ngemihla ngemihla ayifani kwaye nezinto esizenzayo kwiimfonomfono zethu azifani. Kungafumaniseka ukuba ngamanye amaxa kufuneke ndithumele iifayili ezinkulu ezizothatha ii-data ezinintsi, ezingaphezulu kwigigabhayithi enye kwaye nemisebenzi iye ingafani. Kungafumaniseka ukuba ngomnye umhla kofuneke ndikwi-intanethi kwaye ndithethe nabantu kwimfonomfono ixesha elide, okokutsho ukuthi angeke ibe yanele inyanga yonke.

Ewe, ndicingela ukuba inethiwekhi ikhona efikelelekayo kunezinye kwaye le nethiwekhi ixabise kakhulu abantu basezilalini kuba ngabo abanintsi abathi bayisebenzise le nethiwekhi kuba ikwazeka ukuba ifikeleleke kubo kwizinto ze-data kunye nee-minutes, ukutsho imizuzu yokufowuna. Kwaye le nethiwekhi ixhasa abantwana besikolo kakhulu kuba ibe, ibe nazo iidiskhawunti zokuba ungumntana wesikolo. Okokutsho ukuthi iyafikeleleka kunezinye ezinintsi ezingabaxabisanga kakhulu abantwana besikolo kunye nabantu abakwiilali abangenokwazi ukuthi bafikeleleke kumaxabiso abo.